Andizuyithengela ifowuni yakhe yokuqala kwangoko kuba ndicinga ukuba iminyaka esi-eight iselula kakhulu ukuba umntwana abe nefowuni yakhe. Noko ke ndingamvumela ukuyisebenzisa phantsi kolawulo lwabazali, ngakumbi xa kusetyenziswa izixhobo zokhuseleko ezifana nolawulo lwabazali, parental control. Eyona nto ndiyoyikayo kukufikelela kwi-intanethi ngaphandle kolawulo. Ukudibana nabantu angabaziyo kunye nokuchitha ixesha elininzi kwimidlalo okanye kwii-apps ezingafundisiyo. Nangona kunjalo ukuba kukho isizathu esibalulekileyo njengofuna unxibelelwano olukhawulezileyo xa esikolweni okanye kwiindawo ezikude, ndingamthengela ifowuni elula, enomsebenzele wokufowuna kunye nemiyalezo kuphela.

Ndicinga ukuba isizathu sokuba amabali aqhutywa ngokweziqendu, soap operas, ethandwa kakhulu eMzantsi Afrika kukuba abonisa ubomi babantu mihla ngemihla ngendlela abantu amanintsi abazakhele ngayo. La mabali amnandi, azalisa ixesha kwaye abantu bayakwazi ukuzibona kwiziganeko ezenzekayo. Kwelinye icala iimuvi zaseMzantsi Afrika azixatyiswanga kangako ngenxa yezinto ezifana nomgangatho ophantsi wemveliso ngenxa yenkxasomali engongopheleyo okanye ukungabikho kwentengiso eyaneleyo yokuba abantu bazi ngazo.

Enye yeengozi ezinkulu kumntwana onefowuni i-smart phone kukungena kwi-intanethi ngaphandle kolawulo. Umntwana ongakwazi ukujonga imixholo engafanelekanga njengobundlobongela okanye ezesondo, nto leyo enokumchaphazela engqondweni nasemoyeni. Kwakhona kukho ingozi yokuxhatshazwa kwi-intanethi, cyber bullying, apho abanye abantwana okanye abantu abadala bengamnyelisa okanye bamamele izinto ezingalunganga. Enye ingozi kukuchitha ixesha elinintsi efowunini angenzi imisebenzi yakhe yesikolo okanye angaphumli kakuhle.

Iinkampani zeselfowuni zinganceda abantu abathetha isiXhosa ngokuphuhlisa iteknoloji yokuqonda ulwimi ngomlomo, voice recognition ngesiXhosa. Oku kuthetha ukuba kufuneka zifundise i-smartphone ukuba siqonde imiyalelo ethethwa ngesiXhosa njengokuthi vula ikhamera okanye thumela umyalezo. Zingasebenzisana neengcali zolwimi ukuze ziqokelele amagama, izivakalisi, neendlela zokuthetha ezisetyenziswa ngesiXhosa. Kwakhona zingongozeka isiXhosa njengolwimi olukhethiweyo kwizixhobo zabo ukuze abantu bakwazi ukucofa imiyalelo okanye bathethe kuyo kulwimi lwabo lweenkobe.

Ukuphazamiseka okukhulu okunokwenzeka xa ungenayo idatha yeselula xa ungekho ekhaya kukuba awukwazi ukufikelela kwi-intanethi xa useziindaweni ezinjengeendawo zikawonkewonke, emsebenzini okanye ohambeni. Oku kunokubangela ukuba uphoswe ziimemo ezibalulekileyo, imiyalezo okanye izikhumbuzo ezivela kumaqela okufunda okanye emsebenzini. Kwakhona ukuba kusenzeka into engxamisekileyo awukwazi ukufikelela ngokukhawuleza kwiinkonzo ezifana nokufowunela uncedo okanye ukukhangela ulwazi oluyimfuneko.